Makhulu, xa ufuna ukuthumela umyalezo kuWhatsApp nge-voice note, ngena phaya kuWhatsApp, ungene egameni lalo mntu ufuna ukumthumelela umyalezo. Cofa ke kwelaa phawu linespikha, ulibambe uthethe le nto ufuna ukuyithetha. Emva koko ugqibe ususe umnwe wakho uthumele ngelaa qhosha lokucofa xa ufuna uthumela umyalezo.

Njengengcali kwinkampani enkulu ye-software nazi iingcebiso zam ngeempawu ezintsha ezinofakwa kule fowuni intsha. Inkqubo yokufundela kwi-offline ebizwa ngokuba yi-Offline Learning Hub ngamakhumsha. Le nkqubo iza kuvumela abafundi ukuba balayishe iividiyo, izifundo, neePDF ukuze bazijonge ngaphandle kweintanethi.

Ndandikhe ndasebenzisa iWi-Fi yenye yeevenkile zokuthengisa ukutya endingazoyibiza ngegama. Ndazama ukunxibelelana ukungena kuyo, xa ndifaka iphasiwedi ayivumi. Yandisokolisa kakhulu kwaphela ndingakhange ndiyisebenzise.

Ndikhetha uYoutube Music ngokuba ungena kuyo mahala, awubhatali mali. Andinangxaki nokuba ndibhatale imali ngokuba aba bantu baculayo bayasebenza, kodwa okwangoku andiphangeli.

Iiphasiwedi zeWi-Fi zenza ukhuseleko lube ngcono kakhulu. Xa abantu bengenayo iphasiwedi kwiWi-Fi yabo yenza ukuba abantu abaninzi bakwazi ukungena badle iWi-Fi yakhe. Nto leyo yenza iindleko ezinkulu kuloo mntu lowo waloo Wi-Fi.

Ewe, amaphephandaba ayafumaneka kwi-intanethi. Abantu bathenga nje idatha bangene kwiifowuni zabo kumaqonga ozonxibelelwano bafumane iindaba simahla. Amashishini amaphephandaba achaphazeleka kakhulu ngokwezomnotho ngoba akasayenzi ingeniso.

Ewe, ndisayikhumbula. Yayi zezi fowuni zibizwa ngokuba ngootilili kula maxesha angoku. Ndandiyithengelwe ngumama wam. Ndaziva ndinemincili emikhulu ngokuba ndizotsho ndikwazi ukunxibelelana nabahlobo bam abakwiindawo ezikude.

Ngena kuWhatsApp ucofe ibhokisi eluhlaza enophawu lokudibanisa. Khetha ungene kwigama elibhalwe new group. Cinezela amagama ofuna ukuwafaka kwi-group yakho. Cofa i-arrow ekwibhokisi eluhlaza. Bhala igama le-group okokuba uyafuna. Cofa uphawu lokuphawula elukubhokisi eluhlaza. Ugqibile.

Ewe, ndandikhe ndoyika ukusebenzisa iqonga lonxibelelwano ngenxa yokuxhatshazwa kwi-intanethi. Ndandisoyika nkqu ukuphawula kwizinto ezibalulekileyo ezibhaliweyo kwiqonga lonxibelelwano, ngokuba ndibonile abantu bephawula bohluke kwizimvo zabanye abantu. Loo nto leyo ibenze baxhatshazwe kuthathwe izithombe zabo abazifakileyo kuhlekiswa ngazo, ngenxa nje yoluvo olwahlukileyo kunolunye lomnye umntu.

Licebo elihle kakhulu elo Esinako. Kodwa uzuqaphele xa ufika kuloo Wi-Fi kawonkewonke uzuzame ukuphepha ukungena kwiiakhawunti zakho zebhanki okanye nayiphi na iwebhusayithi equlethe ulwazi lobuqu oluxabisekileyo xa usebenzisa loo Wi-Fi kawonkewonke.